Ukufunda kude-ke iloku okuthiwa usebenzisa izinsiza ze-inthanethi, lapho abafundi bengafundeli ezikhungweni zokufunda. So inzuzo-ke yokufunda kude ukuthi imfundo ifinyelela noma kukuphi, kudingeka nje ukuxhumana kwi-inthanethi. Kwenza kube lula ukuphatha isikhathi sokufunda nokunye. Izinyathelo-ke okumele uzithathe ukuze uphumelele, ukufaka izinhlelo zokusebenza ezifanele zokufunda, ukusebenzisa izinkundla zokuphatha izifundo, ukuphatha kahle isikhathi, usihloniphe isikhathi sokufunda, ukuqinisekisa ukuthi une-inthanethi esebenza kahle, ukuphendula ezivivinyweni noma izifundo ezihlala ngokubambisana nabanye abafundi.

Kubalulekile-ke ukuthi inkundla ibe nezilawuli zabazali uma ungumzali noma umgcini wengane, ngoba izilawuli zabazali zivikela izingane ekutholeni okuqukethwe okungafanele noma ezinhlelweni ezingaholela ezinkingeni eyithile. Lokhu kuzokwenza kube lula-ke ukuthi umzali baphathe imisebenzi yokufunda kwezingane zabo, bahlole ukusebenza kwazo futhi baqinisekise ukuthi izinto ezifanele ukufundwa yizona lezi ingane yabo ezifundayo. Izilawuli zabazali zenza kube lula futhi ukufunda kube kuhle futhi kuphephe ezinganeni. Kunciphisa amathuba okuthi izingane zithole ulwazi olungazifanele ngokweminyaka yazo.

Ukuhlonzwa okukude nokwelashwa kweziguli ngobuchwepheshe bezokuxhumana okubizwa nge-telemedicine, kusebenzisa izindlela zokuxhumana kukude njengezinkundla zevidiyo, noma izinhlelo zokusebenza kwe-inthanethi ukuxhasa iyiguli. Ezezinzuzo zayo-ke zihlanganisa ukufinyelela ngokushesha ezinsizakalweni zezempilo, ikakhulukazi kulaba abahlala ezindaweni ezikude, futhi inikeza ukonga izindleko ongazisebenzisa ukuya ezikhungweni zezempilo noma imitholampilo.

Izinhlelo ezihamba phambili ezisebenzisa idatha eningi, izinhlelo zokusebenza zokuphathela okuqukethwe ezibizwa ngama-streaming platforms, njengo-Netflix, Youtube, no-Spotify, lezo zinhlelo zisebenzisa idatha eningi. Ezinye futhi ezisebenzisa idatha eningi izinhlelo zokusebenza komphakathi ezibizwa ngama-social media platforms, okuwo-Facebook, Instagram, nabo-Twitter. Ezinye izinhlelo ezisebenzisa idatha eningi ilezi zokusebenza kwezimoto ezibizwa ngama-navigation apps, njengabo-Google map, abo-Waze, zisebenzisa idatha enkulu ukuze zihlaziye izimo zomgwaqo, ukuhamba komphakathi kanye nezimo zomgwaqo zangempela zenzeka ngaleso sikhathi.

Ukubukela amamuvi ku-TV yesethelayithi kunezinzuzo ezifana nokufinyelela eziteshini eziningi, kodwa futhi kunezinkinga ezinjengokukhetha, okulinganiselwa nezindleko eziphelele. Izinkundla zokubuka amamuvi ku-inthanethi, njengo-Netflix nabo-Disney Plus, zinikeza amafinyelela amakhulu kumamuvi nokukhethwa kwezinye izinhlelo ngokuqhubekayo. Kulungele noma yisiphi isikhathi futhi zinezindleko eziphansi.

Ukuze athandwe amaciko asebenzisa izinkundla zokuxhumana ezinjengo-Instagram, TikTok, Youtube, ukwabelana ngomsebenzi wawo, abonise inqubo yokudala futhi axhumane nabalandeli bawo ukuze akhulise ukuthandwa kwawo. Baphinde futhi basebenzise amawebhusayithi ukuze bakhombise umsebenzi wabo futhi bathengise nemikhiqizo yabo. Ukuhlanganyela namanye amaculi namanye amaciko ukukhiqiza imikhiqizo edumile, ukusebenzisa ama-hashtags athrendayo kanye nje nokunye, ukuba ne-portfolio ebonakalisa umsebenzi yayo kwi-inthanethi nakho kusiza ekwakheni igama labo emhlabeni wona wobuciko phela.